Ayi, amatemu asemaningi kakhulu manje. Kudala amatemu ayemancane, kodwa manje sekwaba o-hip hop, oma-piano, zonke lezinto. Sekuxubaxubene manje, sekukuningi kodwa kodwa kuya ngumuntu-ke ukuthi uthanda yiphi, uthanda luphi uhlobo lomculo.

Eyi, kubaluleke kakhulu ukuthi ube nekhwalithi e-right . Ikhwalithi ibaluleke kakhulu ngoba manje lento iyasiza. Iba iyasiza ekuthenini imuvi ingakubhori yabo, ngoba uma inekhwalithi ebhedayo, imuvi igcine isikubora. Izinto esungakwazi nokuyibona kahle zenzeka. Yebo, so kubalulekile ukuthi uthole ikhwalithi e-right, nanokuthi yibheke ngobusa obuyithandayo. Kumele kube imuvi oyithandayo, kumele kube, kumele kube nento oyithandayo.

Imithetho engingayisungula eyindaweni zokuxhumana ukuthi i-adult content, noma izisho ezimayelana nokunyukubeza kocansi, noma izinto eyibhedayo, azikadingakali, asifunakali eyindaweni zokuxhumana. Uma kutholakala ukuthi lento lena uyayenza noma uyayiphosta, uzo-burn-wa noma uzoxoshwa.

Okokuqala, amaqhinga asetshenziswayo ukuze uhehe abantu kwisevisi yakho, noma ekusakazeni komculo kwakho, ukuphosta noma uku-advertise-a eyindaweni eyiningi zokuxhumana. Iyindawo enjengasemafonini, ko-Facebook, ko-WhatsApp, Instagram. U-advertise-a kuzo zonke lezo yindawo ukuze abantu bekwazi ukuthi uyasakaza umculo noma isevisi yakho. Le nto lena izodala, izoyenza yiphi imiphumela? Izoyenzela ukuthi abantu befike emculweni wakha beku-support-e ngeyindlela eyiningi.

Ngingazizwa ngidumele kakhulu, ngibe nokukhulu futhi ukuphoxeka ngokuthi ngeke ngisakwazi ukubona ibhola lami, noma iqembu lami engilithandayo lidlala. Kodwa indlela engabhekana nakho ukuphoxeka lokhu, ukuthi ngingathola indlela yokuthi ngilibuke ibhola noma i-sports lesi esis'khulunywa ngaso lana. Indlela yokuthi ngithole ama-results noma ngithole ukuthi kwenzakalani through omunye umuntu, mhlampe onayo indlela yokuthi yena alibuke.

Okokuqala, ziningi izindlela ezisetshenziswayo esikhathini samanje ukuze ukwazi ukukhuluma nabalandeli bakho noma izithameli zakho. Okokuqala ongakusebenzisa, ungasebenzisa ama-poster, noma ama-banners. Uwazisa, mhlampe ngokuthi yini osuke uyicabanga, noma yini osuke uyihlelile. Ubazise ngama-event, noma ama-programs osuke uwabekile. Noma enye indlela futhi oxhumana nabo, is through social media, noma iyindlela zokuxhumana noma amanethiwekhi, ukuze ukwazi ukubazisa ukuthi yini osuke uyihlelile, yini ofisa ukubazisa yona ngawe.

Okokuqala, into eyeyenze, eyenza ukuthi ukhumbule iyingoma zakudala ukuthi, leyo ngoma osuke uyayilalela isuke ihambiselana nawe, noma isuke ihambiselana nento osuke uyizwa ngaleso sikhathi. So, uma uphinde uyizwa futhi, uzophinde ukhumbule kudala ukuthi wawuzizwa kanjani uqala ukuyizwa leyo ngoma leyo. So, yiyo into engenza ukuthi kugcine, ugcine usujuluka ekuthenini ulalele lezi yingoma eyindala.

Imithelela yabo i-affect-a izinto eyiningi kakhulu, ngoba manje abantu abaningi abasuke belalela, abasuke beyilalela eyindaweni, eyindaweni lezi eyinjengomabonakude nasemafonini kuyizo yindawo ekuyizona abathola kulona ulwazi isikhathi esiningi. So, izinto eyiningi abayicabangayo, noma abazenzayo basuke beyithatha kuzo lezi yindawo lezi zokuxhumana. So, imithelela yabagqugquzeli inkulu kakhulu.

Ukusabalalisa izinto eyibhedayo ku-inthanethi ku-affect-a izinto eyiningi ngoba lento lena igcine isiyenza kube i-trend, noma kuba yinjwayelo. Kuba yinto ejwayelekile, egcine isiyenziwa abantu abaningi. So, ukusabalalisa into engubuxhwanguxhwangu ku-inthanethi kuyabheda futhi kuba nemiphumela emibi kakhulu, ngoba isigcine, igcine isilimaza abanye abantu.

Uhlobo lomculo owulalelayo kuya, kuyakhombisa ukuthi uwumuntu okanjani. So, uma, uma ulalela uhlobo lomculo olufana olwesintu, nawe , nawe njengomuntu olalela uhlobo lomculo okanjalo ungaba umuntu ogxile kakhulu ekuthenini uthanda izinto zesintu kwesikhathi esiningi.

Ukuyithenga, yes bengayithenga, kodwa inkinga izoba sekuthenini manje sekumele beyikhokhele inyanga nenyanga, ngazo zonke iyinyanga. So, into ebengiyibona ukuthi ingenzeka kubona, ukuthi ngeke bekwazi ukuyikhokhela ngazo zonke, ngaso sonke isikhathi ngoba imali angeke imali ngeke behlezi benayo njalo. So, kungashintsha ukuthi, mhlawumpe kule nyanga beyikhokhele, kwenye bengayikhokheli ngoba iyidingo ziyashintsha.